Tshihuluhulu tshine muvhuso wa nga ita kana ndima khulu ine muvhuso wa nga ita kha ṱhahelelo ya mabisi vhuponi ha hashu, ndi uri i engedze zwiendo dzi badani kana dzi nḓilani u tshi engedzela vhaṋameli vho no ya mishumoni na vho no ya zwikoloni na vhono ya hoṱhe hoṱhe vha tshi shumisa hezwi zwiendo zwa mabisi, khare muvhuso wa nga kona u engedza zwiendo zwa vha zwinzhi u nga wana ṱhahelelo ya mabisi i tshi vho fhungudzea kana u siyeya ha vhathu vhanzhi zwi tshi vho fhungudzea wa wana uri vhanzhi vha vho wana zwiendo kana vha vho kona u wana mabisi a u ya hune vha kho ṱoḓa u ya hone.

U gonyiswa ha mbadelo dza mabisi dzo sia vhathu vhanzhi vha kha nyimelo ya shishi ya masheleni, vhunga vhunzhi ha vhathu vho dzhia zwiṋameli zwa mabisi ngori vha ḓivha uri ndi tshiendedzi tshine tshine a tshi ḓuresi zwi tshi ḓa kha zwa masheleni. Zwino u gonyiswa ha zwo ita vhathu vhanzhi vha pfhe vha tshi vho konḓelwa ngori vha vho shumisa.

Tshenzhelo ya bisi isa fhulufhedzei ye nda vhuya nda ṱangana nayo ndi ya musi ndo lenga ndi tshi khou ya mushumoni wa wana uri bisi ḽo siṱaka kana ḽi khou balelwa u ya phanḓa, ngeno mureili wa bisi ha khou ri ṱoḓela ḽiṅwe bisi u kho lungisa bisi ḽawe ngeno riṋe ri tshi khou lenga a si na ndavha na tshifhinga tsha vhathu. Tsho thoma sa mureili wa bisi u tea u khwinifhadziwa uri vhanameli vha vha dzulele u swika nga tshifhinga fhele nḓilani tshuhuluhulu tshine wa nga ita ndi uri u kone u founela vhaṅwe vhane vha nga ṱavhanya u ḓa u ḓo thusa kha nyimele ine wa vha khayo.

Kha vhupo ha hashu vhunzhi ha vhanameli vha mabisi vha shumisa thikhithi uri vha kone u ya mishumoni ndi uri vha renga thikhithi vha i ḓadzisa nga tshelede vha tshi itela uri vha kone u ṋamela ṅwedzi woṱhe, hezwiḽa vha tshi kho ḓadzisa thikhithi ndi hone hune vha nga wana fhungo ḽa uri bisi ḽi tshimbila nga tshifhinga ḓe nahone ḽi tshimbila nga nḓila dzifhio. Ndi hune vhathu vha kone u wana ngoho yori vha vuwe nga zwifhinga ḓe nahone vha ime nga tshifhinga ḓe, vhane vha shumisa tshelede dza vhu namela mabisi vha ḓi haningei ha dzi thikhithi vha tshi kho ṱoḓa u ḓivha uri mabisi a tshimbilisa hani nga zwifhinga zwa hani.

Tsha u thoma ndi nga thoma nga u ḓi luvheledzela na u humbela uri masheleni nṋe ndo fara heṋea e nda vha ndi tshi ḓivha uri u ṋamela bisi ndi one, zwino ndi nga vha vhudza uri ndi khwine vha tshi thoma vha ḓivhadza riṋe vhaṋameli uri masheleni a ḓo shanduka murahu ha tshifhinga tshingafhanani ngauri kha ri vhathu vha sa ḓivhi vha ḓivha vho ḓi vhulunga masheleni a u namela ngori vha ḓivhe uri hu nameliwa ngayo. Ndi nga humbela uri ndi fareliwe vhunga nda ndi sa ḓivhi uri matshelo vhunga ndi tshi vho ḓivha ndi hone hune nda ḓo.

Kha re hu na khaedu ya uri mabisi a kho ṱereka kana vha reili vha mabisi vha zwiṱerekeni, ndi wana ndi tshi konḓelelwa vhukuma vhunga ndi tshi vho tea uri ndi shumise zwiṅwe zwiendedzi uri ndi kone u ḓi wana ndo swika mushumoni, zwiendedzi zwo no nga thekhisi, thekhisi ri wana uri i a ḓuresa nga maanḓa u tshi vhambedza na na mabisi thekhisi dzi ḓura nga maanḓa u fhirisa mabisi zwino zwi ita uri badzhete i sie i songo tsha lingana zwavhuḓi vhunga nṋe nda ndi songo vhala uri ndi ḓo shumisa thekhisi. Zwino u wana zwi tshi vho konḓa vhunga u songo zwi tshi vho ita uri gume u zwikolodoni.

Vhunzhi ha vhaaluwa ndi vhathu vhane vha si shume vha ṱo hola mundende vhunzhi havho, zwino khare vha tshi badela zwiendo zwo no nga zwa mabisi uri vha kone u swikelela hune vha kho ya hone u wana zwi tshi vha konḓela nga maanḓa vhunga tshelede ya mundende i songo tou ḓala nga heyo nḓila ine ya nga kona u konḓelela uri vha tshile vha dovhe vha ḓi ṋamelele na u ya hune vha ya hone, na musi vha tshi ya vhuongeloni uri vha kone u wana thuso kana vha kone u wana philisi, zwino u wana zwi tshi vha konḓela uri vha ṋamele vha i vhuongeloni ngeno masheleni avho a sa swiki nṋe ndi vhona hu tshi tea u fhungudziwa mutengo wa vhaaluwa.

Kha ri nda nga ṱangana na nyimelo ya uri ra si vhone nga iṱo ḽithihi na mureili kana nda si fare zwavhuḓi, tsho thoma ndi nga muvhudza uri a ḓi gudise u ṱhonifha vhathu nahone a fare zwavhuḓi vhaṋameli vhawe, khare hu muthu ane a sa khompfha ane a khou ita khani ndi nga mu ndi nga dzhia madzina na namba puḽeite nda ya u mu ripota kha vhahulwane vhawe uri a ne a vha reila hezwo zwi nga muthu uri a gude u shumisana zwavhuḓi na vhathu.

Tsha u thoma ndi nga thoma ngomu vhudzisa uri ri tshi swika afho hune ra kho ya hone ndi vhugai masheleni a u vhuya hune ra kho bva hone uri ndi kone u ḓivha uri na musi ndo xela ndi kone u vha ndi na vhugai yo humela hune nda kho bva hone, tsha vhuvhili ndi nga mu vhudzisa uri edzi nḓila dzine wa kho tshimbila ngadzo ndi ntswa na kana a ne o to xela ndi nṋe na, ndi nga mu vhudzisa ndi tshi itela uri ndi ḓivhe uri ndi si lengese hune nda kho ya hone uri ndi kone u zama u fara tshifhinga vho.

Tsha u thoma ngauri nda ndi sathu ḓivha uri mabisi a tshimbila hani kana a shumisa hani, ndo pfha ndo tshuwa ngauri nda ndi sa ḓivhi uri ndi to zwi ambisa hani uri ndi kho ḓo tsa vhunga nda ndi ḓowela dzithekhisi dzine wa to hwelelwa uri u kho ḓo tsa gai, nda ḓi dzula nda lavhelesa ndi tshi khou zama kana ndi tshi khou lingedza uri ndi pfhesese uri vhanameli vha mabisi vha to zwi itisa hani. Ndo ḓi dzula ndi kho vhona uri vhunzhi havho vha to swika vha ima tsini na vho ḓiraiva musi hune vha kho ḓo tsa ho no vha tsini vha kone u vha laedza, nda pfha zwo no leluwa hu si zwithu zwine zwa nga nkonḓela musi ndo no kona u vhona uri.